Ngwanaka ke hopola nako eo botjha ba ka ke ne ke le sekolong, ke le motlemamoholo sehlopheng sa do . E ne e le nako e monate haholo hobane re ne re ithuta ho bua ka sebete. Ho hlakisa maikutlo a rona, le ho hlompha maikutlo a batho ba bang, le ha re sa dumellane le ona. Ke sa hopola hang re ne re qoqisana lehlokwa le sehlopha se seng, mme sehloho sa rona ene le na technology e etsa ho re bophelo bo be betere kapa e baka mathata? Ke ne ke sebeditse ka thata ho etsa dipatlisiso le di, ho bala dibuka, le ho mamela batho ba bang ba boiphihlelo. Ha ke ema ka pela batho, pelo ya ka e otla ka potlako, empa ke qala ho bua ke ile ka ikutlwa ke itshepa ka seo ke se buang.

Papadi e dutseng mehopolong wa ka e e le bolo pakeng tsa Kaizer Chiefs le Orlando Pirates. E ne e le mo ke neng ke qala ho ya stadium-ong sa FNB ke qala ho bona boholo ba yona. Ke ne ke thabile haholo le metswalle ya ka ho re re ye moo, ho ba re ne re itlhopisitse re loketse ho ya teng. Mme re loketse ho re re thabile ho re re o tlo tshehetsa sehlopha sa rona, ho re se hlole se . Ho ne ho le monate haholo re bina, re tsheha, re didietsa ha sehlopha sa rona se ile sa hlola.

Motswalle ke tlameha ho o jwetsa ka nako e o ke ileng ka thola tjhelete ha ke betjha ka sehlopha seo se ileng sa hlola papadi. E bile boiphihlelo bo monate hobane ke ne ke entse di patlisiso hantle pele ke beha ya ka. Ke ile ka qala ka ho hlahloba sehlopha se seng le se seng, ka sheba di phethoho tsa bona tsa moraorao ho re na ba bapala jwang? Le ho re na dipapadi tsa bona tsa bohlokwa di ne di le teng kapa lemetse? Ke ile ka boela ka sheba maemo a sehlopha sa bona, ho re na ba bapala lapeng kapa ka ntle? Hobane seo se ama tsela e o ba bapalang ka eo.

Batjha ho ba moetapele ho fetela ka ntle ho sebaka sa dipapadi, mme ke tumelo ya ka ho re le ka, re ka kgona ho etella pele le ho atleha. Mona ke mekgwa e e melao e ka thusang ho re baetapele kantle ho sebaka sa dipapadi. Ho ba moetapele ha ho amane fela le ho molemo sebakeng sa dipapadi, empa ho ba le le ditlhoko tsa bophelo bohle. Ithute ho nka boikarabelo sebakeng seo o se etsang, le ho ba le boitelo le tsebo le ho latela la ditaelo tse ntle. O ka ba moetapele ka ho fana ka maikutlo a molemo ho batho ba bang, le ho ba ruta ka seo se tsebang.

Ho haha le ho boloka botswalle bo botle o hloka boitelo le boikabarabelo. Ho ba le puisano e ntle ho bohlokwa, bua ka nnete le ho hlompha maikutlo a motho eo o buang le ena. Ho ba le puisano e sa emeng e thusang ho hlakola, ho utlwisisa le ho etsa ho re botswalle o be le motheo o matla. Ho ba molekane ya molemi ho bolela ho tseba ho mamela ka hloko, ho ha motho a bua o bohlokwa ho ba le tsebe le mamele seo ba se buang.

Moeletsi dipapading o thusa dipapadi ka ho ba ha tataiso le maikutlo a molemo mabapi le mokgwa wa ho ntlafatsa. Ho ba le motho a ba tataisang ba ka kgona ho iketsetsa dipheo tse ntle ba lemoha mefokolo eo ba nang le yona le ho re ba e lokise jwang. Moeletsi a ka ba thusa ka ho hokanya sehlopha ho etsa ho re ho be le tshebetso e ntle, ho kenya letsoho le ho netefatsa ho re dipapadi tsohle di sebetsa ka tsela e phethahetseng.

Ho na le batho ba bangata ba entseng karolo e kgolo ho re ke be le monyetla wa ho nka karolo di papading. Ba ile ba nthusa ho ba le boikutlo bo phahameng, ka ho dula ba ntshehetsa le ho nketsetsa dinako tsa nako le ho nthusa ho qhoba mathata a nako. Ka lebaka la bona, ke ne ke ikutlwa ke na le morero le boitshepo ba ho atleha. Ba ba ba hlahelletseng ba bahlankana ba di papadi ba hlahella ka bo kgothatso le boetapele bo hlahletsweng, ho ba le ba.